Ngincamela amatekisi ngoba amatekisi ayashesha, futhi amatekisi atholakala nayinoma ikuphi futhi ungawathola nanoma ngasiphi isikhathi. Ingakho ngincamela amatekisi ngoba awahambi ngesikhathi ngeke uthole ukuthi emva kwehora eliwukuthi amatekisi awusahambi. Amatekisi ahamba kusukela ekuseni kuze kushone ilanga, amanye uyawathola ngisho ebusuku.

Indlela engingayisebenzisa ukuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli abasebenzisa amatekisi ukuthi ngiyale abashayeli bamatekisi ukuthi baqaphele ngaso sonke isikhathi lapho beshayela khona. Yebo, emgwaqeni akuyi ngokuthi ubani okahle, ubani ongekho kahle ngoba iy'ngozi ziyenzeka ngisho ushayela kahle. Kodwa nje okukhulu ukuthi nawe mshayele hlale uqaphelile ukuthi kwenzakalani emgwaqeni. Ungalibali umakhalekhukhwini wakho noma ulibale zindaba nabagibeli, kodwa bheka emgwaqeni, ubheke lapho oshayela khona, uqinisekisa ukuthi abagibeli baphephile.

Into engingayenza ukuthi ngibheke amahhovisi enkampani yebhasi ebengikade ngiligibele khona e-Park Station. Uma ngabe kukuthi alikho ihhovisi lakhona, ngingangena kwiwebhusayithi yakhona, ngibheke ukuthi ngabe ikhona yini inombolo yocingo okumele ngiyishayele uma ngabe ngibhekene nenkinga kanje. Uma ngabe ikhona ngiyothatha leyo nombolo yocingo ngibashayela ucingo ngibuze ngokuthi yiziphi iy'nyathelo okumele ngiy'thathe. Okunye engingakwenza ukuthi uma ikhona nemeyili, ngingababhalela imeyili ngichaze ukuthi ibhasi ebengikade ngiligibele belisuka liyaphi, ngibanike yonke imininingwane okumele bayazi nokuthi ngibabuze ukuthi iziphi iy'nyathelo okumele ngizithathe ngoba singatholi iy'khwama zami.

Ngiphatheke kabi kakhulu. Ngibuhlungu ngaphakathi, ngoba lento eyenzakalile ukuthi kuze kube nengozi ngenxa yale migodi, into ebingagwemeka ngokuthi abomnyango wezokuthutha bakwazi ukuthi beze bezovala le migodi. Beyazi ukuthi ikhona, kukade sibika ngayo inkinga yale migodi lena, esiy'qedile ney'moto zabantu. Abantu kumele njalo bahlale beshintsha amasonto ey'moto zabo ngenxa yokuthi amasondo ey'moto ayaphela ngenxa yale migodi. Ukwenzeka kwale ngozi-ke khona sekwenze izinto zabanzima kakhulu ngoba, manje sesilahlekelwa wumuntu. Umuntu ebesikade simkhonzile, ngento ebekungakwazi ukuthi igwemeke ngokuthi kulungiswe imgodi le evulekile emgwaqeni yangakithi.

Yebo, ngake ngahamba ngebhasi elafela endleleni. Into eyenza ukuthi lifele endleleni inkinga yokuthi lase lishisa kakhulu, kanti ngemuva kuvaliwe kulo mnyango lo ongemumva, okuyaye kuthi uma ngabe amabhasi ezohamba iy'ndlela ezinde uvulwe. Leyo nto yenza ukuthi-ke ibhasi lishise libile kuze kube nenkinga yokuthi lingabe lisahamba kahle. Kwadingeka ukuthi umshayeli webhasi, alimise, bese-ke liyavulwa ngapha ngemumva liphole kahle, ngaphambi kokuthi ibhasi liphinde lisuke lihambe.

Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi iy'timela ezintsha ukuthi ziphephe, ukuthi sekukhona onogada phakathi ezitimeleni, abaqapha abagibeli, abaqapha naso isitimela ukuthi konke kuhambe kahle lapho abantu bephakathi esitimeleni.

Yebo, ngoba kwesinye iskhathi kungenzeka ukuthi-ke inani ebengikade ngiy'bekele lona mina ukuthi hhayi inani leli engizolisebenzisa ekukhokheleni imoto yami zonke iy'nyanga, inani elingaka mhlampe. ngingathi inani elingango-three thousand. Pho uma ngabe sekungena umshwalense imali bese iyakhuphuka iya ko-five thousand. Lokho kuyosho ukuthi-ke, mina ngeke ngisakwazi ukuthi ngimelane nazo zonke iy'ndleko lezo zokuthi ngikhokhele yona imoto nomshwalense. Okungenza ukuthi-ke ngithathe isinqumo sokuthi ngingayithengi imoto, ngilinde ngize ngibe sesimweni lapho engizokhona khona ukuthi ngithi uma ngabe senginemoto ngikhone futhi ukukhokhela umshwalense.

Into eyayidabukisa engayibona ebhasini kwakukhona omunye usisi owayekade egula, kushuthi yilaba abantu laba abagulayo uma ngabe behamba indlela ende, ikakhulukazi ngey'moto, noma ngawo amabhasi noma amatekisi. Okuwukuthi-ke wayese kade esegabha, esehlanza, ey'hlanzela. Ibhasi lalilokhu lime njalo ehambe eyohlanza. Kwathi kufikwa nje la eGoli umuntu wayesengcole into ongayazi. Okuwukuthi kwakubuhlungu ngoba, noma kungathiwa wayekade elokhu ehamba eshintsha iy'kibha eshintsha iy'kibha kodwa kwakungeke kumsize ngalutho ngoba, into okuwukuthi iyazenzakalela ngenxa yokuthi ugibele ibhasi futhi elihamba indlela .